Kwezolimo nokufuya kufuneka uqale uzifundele ukuze wazi ukuba usebenzisa okanye usebenza ngantoni, ukuze ungenzi izinto ezingalunganga okanye ezingahambelani nazo ezolimo.

Amanina kuyafuneka awazi umsebenzi wezolimo, ikakhulukazi abangafundanga okanye abangayanga esikolweni, kuba imisebenzi yezolimo eendaweni zasemakhaya uye uxhaphake futhi ke kufuneke ukuba bawazi.

Izivuno kwizinambuzane uye uzikhusele ngenethi ukuze zingatshabalali.

Ukufaka isivuno sakho kwi-inshorensi kubaluleke kakhulu ukuze sithi siyokutsha kukutshabalala kwaso ukwazi ufumana ezinye izinto zokuvuna.

Izinambuzane ezingaba bubungozi ezityalweni iye ibe ngamagundwane, ziinyoka kanye neminyiki. Ungazikhusela ke ngokufaka inethi kwizityalo zakho.

Angazisebenzisa emafama kwindawo yasemakhaya, apho khona kugcwele khona iinkampani okanye imisebenzi yezolimo.

Ngaphambi koba ndiqashe umntu ndiye ndimbuze uba yintoni ayaziyo ngokwezolimo futhi ke unayo na , unaso na isineke sokuhoya izityalo.

Amathuba wokuthengisa izinto ezilimileyo kukuba uzothi xa ulima okanye utyala ikhaphetshu uyakwazi uthi ukhula kwayo okanye ukuvuna kwayo uyikhuphe uyithengise. Oko ke kungakwenzela imali.

Kuba imveliso yezolwimi ayihoyekanga kakhulu, yezolimo ayihoyekanga kakhulu eMzantsi Afrika futhi ayinayo imali njengakwamanye amazwe.

Isivuno esibolileyo siye sibolise ezinye izivuno, ngoko ke kubalulekile ukuba ungasidibanisi nesingabolanga ukuze esi esinye sihlale silungile singaboli.

Imfuyo efunekayo ziinkomo zona ezikwaziyo ukukhupha ubisi olufunekayo emarikeni.

Kwifamu yethu siye sixhele ekuseni kungekafiki abathengi, ukuze nabo xa befika bafike kukhona inyama efreshi okanye egqiboxhelwa, le ifunwa, ifunwa ngabantu kakhulu.

Ukuze inyama ingaboli kufuneka uyifake efrijini okanye uyithengise ngokukhawuleza.

Kule mihla yangoku kuxhelwa ngemitshini, akusasetyenziswa amabhozo. Zezona ke iindlela ezikhawulezileyo ezo.

Xa uqasha kufuneka wazi umntu wazi ntoni ngalo msebenzi futhi umbone uba unaso na isineke.

Amaphulo wezolimo aqhutywa ngurhulumente aluncedo kubantu abafuna imisebenzi kuba avula amathuba omsebenzi.

Ukugcina ezinkonkxeni kuye kube yingozi kuba inkonkxa iye yenze isifo esibizwa ngokuba yikhensa.

Kungaphela indlala eNingizimu Afrika futhi ke kungavuleka amathuba omsebenzi kubantu abatsha.

Umsebenzi wasefama uyasebenzisa kakhulu futhi ke uphinde ungabinayo imali eyaneleyo yokondla amalungu wefemeli.

Ndiza kuqesha abasebenzi abayothi basuse ukhula ngezinto zabo zokusebenza ezifaneleyo.

Umdiliya uyakuthengwa kakhulu ngabanikazi beevenkile ezikhoyo kwasekuhlaleni.

Kuvula amathuba omsebenzi kubantu abathe babasebenza okanye abangenayo .

Kubalulekile ukuba umfama osaqalayo acingisise kakuhle ngenani labasebenzi ukuze ayazi ukuba uzoqesha abasebenzi abangakanani ukuphumelelisa i-farm yakhe.

Ikholeji neyunivesithi zinendima enkulu kakhulu kuba kaloku ulutsha luphuma selinolwazi olunintsi nge-farm.

Ndizoqiniseka ukuba ndiyifaka efrijini kwifriza ukuze ihlale iqinile ineayisi, ithi iphuma ibe ingekaboli.

Uza kudinga izityalo, umhlaba ofumileyo kanye nembewu ukuze uqalise ifama yakho.

Ha-a, andinoba nguye umfama wentsangu ngoba kaloku ibuye ilimaze ulutsha.

Uzeneka ngaphandle elangeni kuze zome.

Ukuthutha amanzi nokutyala emhlabeni ofumileyo kunganceda uba imfuyo ihlale inamanzi.

Singathanda ukuba sisebenzele emhlabeni ofumileyo, sibe namanzi aneleyo okusebenza kuze izityalo zethu zimile.

Ungazifaka emkhenkceni nakwibhokisi yomkhenkce ukuze zingaboli.

Incedwa kumafama asakhulayo ukuba babe nazo izinto abazisebenzisayo zokulima, iphinde ivule namathuba omsebenzi.

Ewe, ndiyakholelwa ngoba akhona amafama aye afumane iimfanelo zabo or xa seke egqibe ukusebenza okanye xa seke thathe , xa seke ediniwe kusebenza kuloo ndawo.

Ewe, ndiyavuma. Akhona amafama abhalisiweyo kwiDepartment of Labour and Employment abaseke baxhamla bophelelwa ngumsebenzi.

I-hake yintlanzi emnandi kakhulu, futhi ke iye ibe nobungozi xa ungakhange uyiklinisise kakuhle. Kumele uthi phambi koba uyipheke uyicoce, uyiyeke ke into yevumba layo. Iye itholwe emanzini ngabalobi.

Imfuyo iyanceda kakhulu ezilalini kuba kuba, njengoba kungekho mathuba omsebenzi abantu baye bangalambi ngenxa yemfuyo abanayo, futhi ke ivula amathuba womsebenzi yona.